Nka le mokganni ka hore o roba melao e beilweng, ha Uber le melao ya teng e beilweng e itse ke patale mashome a mararo, mokganni ena hore ke patale a mane hono ke botsotsi, mme nka nganga mme ka etsa manganga hore ke lefelle tjhelete eno hobane e tla be se tjhelete eo ke e kopileng ho tswa ho Uber. Ho ya ka nna, ke tla nahana ka mokganni o sa iketsetsa masheleng ka thoko hore a be ne le tjheletenyana e ka thoko eo Uber e sa e tsebeng le ho e tseba, ho e leng botsotsi ntho eo a .

Tjhehe, ha ke so ithole ke le seemong seo mo ke siilweng ke bese, hobane hangata ha ke sebedisa bese, ke reka ditekete tsa kgwedi kapa matsatsi ao ke tlo sebedisa ha ke palama bese, mme ke etsa ka hohle hohle hore ha ke senyehelwe ke matsatsi mo teketeng kapa matsatsi ao ke a patalletseng pele.

Nka mo kgothaletsa hore a ise maikutlo kapo matshwafo fatshe ka ha re tseleng, mme bapalami bao ba mo tshwenyang, o tla ba bona ha re fihla mo re yang re bolokehile. Ka ha matsatsing a, ditekesi di dula di tlameile di kotsing ke bapalami ba dulang ba ntse ba lwana, ke seo nka mo hlalosetsang sona hore a nahane hore o dutsi le bo mang lapeng, mme o sebeletsa bo mang a shebane le tsela, mme seo sa ntwa e tlabeng e etsahala kapa se tla be se bakile ntwa se tla lokiswa, ha se fihla moo uwang.

Nka kgothaletsa batho le ho ba thusa ka hore kapa hona ho ba etsetsa ditransporoto tsa history, tseo baholo ba rona le bonkgono ba rona ba neng ba di sebedisa. Mohlala, batho ba sa kgoneng ho tsamaya ditseleng tseo ba ka tsamaya ka mokgwa wa dipere, kapa ona dikariki, kapa ditonki. Ba sa kgoneng ho palama ditonki, dipere, dikariki ba tla tsamaya ka dithuthuthu, e leng yona mekgwa ya sejwalejwale, mme ebe dithuthuthu tse tla kgona ho tswa matshwapong, dipakeng, di kgone ho tsamaya mafikeng, mme sena se ka thusa haholo.

Monghadi kapo mofumahadi, e se le nako jwale re emetse terene e sa fihle, mme ebile re latetswe ho ya mesebetsing ya rona, re lo tejekwa mesebetsing ha re sa tla ra kgona ho tlo fepa malapa a rona. Jwale ka ha sena ke bothata ba hao, bao re terene ho ya fihla re tla kopa ditjhelete tsa rona tseo re sa kgonang ho palama terene ena ka tsona. Hobaneng ha ona seo re ka se etsang hore re thole transport-o, se re le lata hakana ebile re lata le ho feta, mme hona seo re ka se etsang ke hore wena o patale tjhelete ya ditekete tseo ka kopo.

Nka kgothaletsa kantoro ya mmuso ya dipalangwang hore e kgothalletse bana, kapa e rekele bana ba sekolo dibaesekele, ka ha bana ba sekolo ba tsamaya nako e telele ho ya sekolong. Dibaesekele di tla ba thusa haholo hore ba fihle sekolong, ba sa kgathala, ba sa fufulelwa, ba fihlile ka nako, mme sena se tla ba thusa hore ba dule ba le malalaotswe, mme ba tsamaya pele ka thuto ya bona.

Bakganni ba kamehla ba ne ba etsa ke ikutlwa ke tshohile. Hangata no tla thola ba kgannela haufinyana le nna mona, ke thole ke tshohile haholo ke nahana ba tla ntjhaisa ho bo se jwalo, mme ba bangata ba rata ho ema ema fela ka pela batho, haholoholo ba kgannang matekesi ba ema ema fela dikoloi tsa bona di sa sebetse ka mabone a ka morao a emang, e ba mathata a maholo. Ne ke ikutlwa ke tshohile mara ke ile ka hlokomela ka qetelletse ke le malalalaotswe hore batho ba, ba kganna fela ba bona hantle tsela ena e ka re ke ya bona, e se taba ya hore ke bakganni ba kgale ha ba hlomphe melao ya tsela.

Mofumahadi kapa mohlomphehi ke ena tekete ya hao ya ya Bloemfontein, rea leboha ka ho reka tekete ya hao mona lapeng, mme bese e yang Bloemfontein e tla tloha mantsiboya ka hora ya borobedi. O kgothaletswa ho tloha metsotso e meraro kapa ho fihla metsotso e meraro pele ho nako e tsamayang, kapa nako e beuweng.

E ntula hantle taba ena, hobane batho ba bangata ba tholang pension ke batho ba baholo, ha ba sa kgona ho itshebeletsa, ba bang ha ba sa na lekeno ba bang bana ba bona ha ba ba sebeletse ba phela ka tjhelete ya bona ya pension. Mme sena se bohloko haholo ha motho a moholo a ka hloka dintho tse nyane tse a ka di hlokang, tse ka reng ho patala dibese theko tsa dibese tse turang le ho reka dijo. Sena ke bona le ntho e nepahetseng, mme se nketsa ke ikutlwe ke thabile, se ntshwara hantle, se ntshwara hantle haholo.

Di bakwa ke hore, batho ba makoloi a baeti ba lwanela ditsela, mme ba bang ha batho ba bang ba tsamaye tseleng e itseng, ba bang ha ba batle ba bang ba tsamaye tseleng e itseng. Ha nkile baeti sebakeng se itseng o tshwanela ho ba isa sebakeng se itseng, ba fihle ba o hlekefetse sebakeng seo o leng ho sona, mme sena e le ntho e sa lokang haholo. Dintwa tsena di bakwa ke yona ntho ya ho tseka mebila ya ho tse ka le tjhelete, mme seo se ka qobuwa ka hore boramakoloi ba baeti ha ba ka dula fatshe ba buisana hore ba lebelle dikoloi tse ka nnang tsa fihla bakeng sa bona di sa tshwaneng ho tswa dibaka tse fapanang. Sena se ka thusa haholo, mme sa qoba le tshitiso ena e leng teng ha jwale.